Nṋe ndi ṱalela mitambo tshifhinga tshoṱhe, mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa bola ya milenzhe. Ndi dzulela u ṱalela misi yoṱhe, ndi ita na u ya afho hune ya vha i khou tambeliwa hone. Ndi zwithu zwine nda dzulela u zwi ita tshifhinga tshoṱhe, nga maanḓa arali hu sina zwinwe zwi ne nda khou ita, ndi vha ndi tshi khou ṱalela mutambo wa bola ya milenzhe.

I nga sika zwibuli zwiswa arali i tshi khou dzulela u tamba zwavhuḓi, i tshi khou kunda, na u dzhia zwi phuga, zwi nga ita uri vhanwe vha vhathu vha ḓivhe nga ha vho vhatambi. Ri fanela hafhu ra dovha ra ḓi anḓadza kha zwi leludzi zwa vhudavhidzani, uri vhanwe vha vhathu vha re kule, na vha ne vha vha tsini vhe vha vha vha sa ḓivhi nga havho vhatambi, vha nga kona u vha ḓivha khwiṋe, nga kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.

Ndo vhuya nda vha na tshifhinga tsha mitambo ya muthu nga eṱhe. Ndo vha ndi tshi dzulela u i ṱalela, ndi tshi ḓi ṋea na tshifhinga tsha u sedzulusa uri iyo mitambo ya uyo muthu i khou yo tambela gai, i khoyo tamba lini, nahone nga tshifhingaḓe. Ndo vha ndi tshi ḓi ṋea tshifhinga tsha uri ndi ite ṱhoḓuluso ya uri iyo mitambo i kha tshipiḓa kana yo ima gai.

Nṋe mutambi ane nda mufuna tshifhinga tshoṱhe ndi Lionel Messi. U yo mutambi ndo mufuniswa nga uri o ita zwo khetheaho, ha iti zwi no fana na zwa vhanwe. Ndi dovha hafhu nda mufunela uri musi a tshi khou tamba bola, u vha o ḓi vhudza, maanḓa awe oṱhe a vha a kha bola. Ndi mu funela uri u funa mushumo wawe nga mbilu yawe yoṱhe. Na tshifhinga tshine arali hune a tambela hone, arali vha sa dzhia tshiphuga kana vha sa kunda, u vhuya, u a zwivhona uri o kwamea vhukuma. Tshifhaṱuwo tshawe tshi a shanduka, wa zwivhona uri u khou pfa vhuṱungu, nga uri vhatambi vhawe na ene muṋe vho balelwa u kunda.

Vhuleme vhuhulwane vhune vhaswa vhaṱangana na ho musi vha tshi lingedza u wana tshelede nga zwine vha zwi funesa, vhunzhi ha vhaswa vha ṱavhanya vha laṱela thavhula kha zwine vha zwi funesa, vha tshi pfa u nga a zwikonadzei uri vha wane tshelede nga kha zwithu zwine vha zwifunesa, e zwo zwi tshi khou itiswa nga uri, vha vha vho no ḓowela izwo zwithu, zwine vha zwi funesa. Zwi vha swikisa kha uri vha pfe unga vha khou ḓi fhedzela tshifhinga, ahuna tshelede ine vha nga i wana, vha fhedzisela vho laṱela thavhula nga zwezwo.

Huna miṅwe ya mitambo ine ndo vhuya nda i ṱalela, ine nda kho i humbula, hovha husina i ne ya khou kunda kana ya, ine ya khou kundiwa, ngauri dzovha dzi khou tamba u lingana. Fhedzi nga tshifhinga tsha u fhedzisela, hu na iṅwe i ne yo mbo ḓi koriwa, zwa ita uri i kundiwe, nga uri tshifhinga tsho vha tsho fhela, ende izwo zwo itea husina muthu a ne ovha o zwi lavhelela. Tsho vha tshimangadzo kha muṅwe na muṅwe we a vha a khou ṱalela uyo mutambo, kha nṋe zwo to takadza vhukuma nga uri ho fhedzisela ho kunda ye ndavha ndi tshi khou i takalela kana ine ye nda vha ndi kho uri i kunde.

Nṋe zwi ne nda zwifunesa ndi u bambela, ho no ḓivha na mvelaphanḓa khulwanesa, nga uri ndo no guda nḓila nnzhi dza u bambela dzine dzo ya nga u fhambana, e dzo nḓila ntswa ndi vha ndi khou dzi vhona kha internet, nda ya nda dzi guda nga nṋe munṋe, na ho tshiṅwe tshifhinga zwi tshi dzhia maḓuvha manzhi uri ndi dzi gude, fhedzi ndi fhedzisela ndo zwi kona. Ndo no tshenzhela zwinzhi kha u bambela, ndi a kona u ḓivha uri arali fhethu hu ne nda khou bambela ho tsesa, ndi fanela u bambelisa hani, na hone arali ndi tshi khou bambela fhethu hune ndi hu lapfu, ndi fanela u itisa hani uri nda si ṱavhanye ndo neta.

Vha na zwikhala zwa u lingana. E zwo zwikhala zwi a lingana nga uri ri fhiwa tshifhinga tshithihi, arali ha pfi ndi vhege ya vhatukana, i ḓovha i vhege ya vhatukana, kana ra vhetshelana nga mithethe kana nga ḓuvha, ndi nga zwo ndi tshiri hu na zwikhala zwa u lingana kha mitambo yo yaho nga u fhambana a fha tshikoloni.

Ndo no vhuya nda tshikopela, fhedzi zwa dzhia tshifhinga tshi lapfu vhukuma uri ndi tshi kone. zwe zwa ntakadza ndo fhedza ndi tshi khou tshi kona, na vhaṅwe vha vhathu, vha fhedza vha tshi khou ḓi hudza uri zwo thoma zwi khou nyadzisea fhedzi ndo fhedzisela ndo tshi kona itsho tshi taila.

Tshenzhemo ine ndi na yo kha u ṱalela mitambo na khonani yanga, ndi tshenzhemo ya khwiṋe vhukuma. Hu na mitambo i ne ro vhuya ra i ṱalela ri roṱhe, tshi takadzaho ndi tsha uri ro vha ri tshi khou kunguwedza thimu nthihi uri i wine, na ngoho ha fhedza ho wina yeneyo thimu kha mitambo ye ra vha ri khou i ṱalela. Ro i ṱalela zwavhuḓi nga maanḓa nga uri yo vha itshiri u kora, roṱhe ra takala, ra nga ri sa dzhena afho he mitambo yo vha i tshi khou tambelwa hone. Yo vha tshenzhemo ya maṱhakheni nga maanḓa.

U ita nyonyoloso kana u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi ita uri muthu a dzule a na muvhili wo takalaho, zwi ita uri a sa dzulele u fariwa nga malwadze.

Hu na tshifhinga tshine ndo vhuya nda ya bolani u ṱalela bola ine nda i funesa kana thimu ine nda i takalela, ḽo vha ḓuvha ḽa maṱhakheni nga maanḓa, tsho ntakadzesa ho ndi tsha uri bola ya hone yo vha i khou tambiwa nga nḓila yo fanelaho ho vha hu sina mara marobe, tsho ntakadzesa ho ndi uri thimu ine nda i funa yo fhedza yo kunda.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou tamba ma garaṱa, tshenzhemo tshanga tsho vha tsha uri zwi gudisa mbalo, zwi dovha hafhu zwa gudisa uri ndi shumise muhumbulo nga u ṱavhanya musi ndi tshi khou ṱanganyisa ma garaṱa.

Zwine zwa fanela u shumisiwa musi vhathu vha tshi khou tamba thenisi, vha fanela u shumisa zwitsireledzi zwino ngo zwa u thivha khofheni na maṱo uri thenisi i sa vhare mato kana khofheni, vha fanela u ambara zwiambaro zwine arali thenisi ya nga vharwa kha muvhili vha sa pfhe u vhavha.

Ndi nga vha vhudza uri a thi kho farea zwavhuḓi sa mubebi wa ṅwana, nahone vho vha vho fanela vho mbudza na mathomoni uri ṅwana u thoma a fhedza tshifhinga a tshi khou thi rina, ono fhedza a kona u dzhenelela kha zwa mitambo uri na nṋe sa mubebi ndi sa fhe ṅwana fulufhelo ḽi si ḽone.

Ndi a teledza u ṱalela thimu dza bola dza vhafumakadzi, nga uri ndi vhona dzi tshi khou ongolowa musi ndi tshi vhambedza na bola dzine vhathu vha vhanna vha tamba ngayo.

Ndi vhona i tshi shela mulenzhe kha u fhaṱa vhukonani kwaho kha mashango a nnḓa na shango ḽashu, nga uri zwi ita uri vhathu vha ḓivhane, vha dovhe hafhu vha anḓane sa izwi vha vhaṱaleli vhoṱhe vha bola ya milenzhe.

Dziṅwe phurogiremu dzine dza fhaṱa vhaswa, ndi misangwe zwi ita uri vhanna vha ṱangane nga tshavho vha fhaṱane nga tshavho.

Ndi vhona muvhuso u tshi fanela u shela mulenzhe, nga uri zwi nga ita uri vhaswa vha kone u vhona mabuḓo avho nga kha mutambo, zwi nga kona uri vha sa fhele maanḓa musi vha tshi humbula nga ha u dzhia buḓo ḽa mitambo, nga uri hu ḓovha hu na magavhelo a ne a ḓo ita uri vha ḓi tike ngao.

Ndi vhona hu tshi kona na malende, ndi mitambo ya sialala ine ya ita uri vhathu vha kuvhangana vha vhe fhethu huthihi lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi vhona u mutambo wa bola ya milenzhe, nga uri fhethu hunzhi u do wana hu na thimu ya vhathu vha hulwane na thimu ya vhathu vhaṱuku.

Tshifhinga tsha u takadza tshe nda ḓi wana ndi khou tamba game kha inthanethe, ndi musi ndi tshi khou tamba na khonani yanga, tsho vha tshifhinga tshi takadzaho nga uri ro vha ri khou tatisana ri tshi vhona uri ndinyi a re khwine kha iyo geimi.

Ndi vhona hu na phambano, nga uri na hune vha kho tamba hone a hu fani sa tsumbo, u nga wana vhana vha vhupo ha ḓoroboni vha tshi khou tamba nga u bambela dzi pfuloni ngeno vhana vha vhupo ha mahayani, vha tshi khou tamba mabuseni hu sina na zwithu zwinzhi zwine vha nga tamba nga zwo.

Tshifhinga tshi ne nda tshi funesa kha mutambo wa bola ya milenzhe, ndi ya musi hu tshi khou rahiwa dzi phena, ndi tshi funa nga uri hu vha hu sina marobe, ri vha ri kho vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshi khagala nahone vhatambi vha tshi khou raha nga u sielisana hu sina u dzhenelela ha muṅwe.